Ezezingozi zokuhamba umcimbi omkhulu, onabantu okungaba inani elingamakhulu amabili, kwakumele bafake izimfonyo okubasekela nokubagcina ukuthi kwenzeke ukuthi ubhubhane lungaqhubeki, noma lungabhebhetheki kubantu, ngoba yikona lokhu okungaba inkinga yokuthi izibalo zabantu abathole isifo sande. Ekubeni ukuba uma kwenzeka ukuthi kungaba khona izipesi, izikhala kubantu, uma behleli ukuze kwenzeke ukuthi kungabi khona inkinga yokuthi kwande isimo noma kubhebhetheke isifo okuzobenza ukuthi bezigcine sebezithola sebegula.